Ewe, ikhona inqwelomafutha ezisa iinkonzo zempilo apha. Nangona kunjalo ayisoloko inazo zonke iinkonzo. Ezinye iindawo zonyango ezifana noogqirha abangochwephesha okanye izixhobo ezipheleleyo azifumaneki kuyo.

Njengotishala ndikhuthaza inkxaso ngokuqinisekisa ukuba umfundi okhulelweyo akagxekwa okanye ahletywe. Ndifundisa abanye abafundi ngentlonipho, ubuntu kunye nenkxaso. Ndisebenzisana nabaququzeleli besikolo, ootishala nogqirha bexhasa umfundi ukuqinisekisa ukuba uqhubeka nemfundo yakhe. Ukwamkelwa, inkxaso kunye nolwazi luchasene nokugxekwa.

Ndizawuthetha ngokuthula nentombi yam ukuze izive ikhuselekile. Ndiyise kugqirha wezengqondo okanye iingcali zempilo yengqondo. Ndiyixhase ngothando, umonde nokuqonda. Ndisebenzisane nesikolo ukuyinceda ifumane inkxaso efanelekileyo. Ndiqinisekise ukuba ukwindawo ekhuselekileyo nenempilo yokuziphatha ekhaya.

Iimpawu eziqhelekileyo eziboniswa ukuba iyeza linokungabi semthethweni ziquka okulandelayo. Ayifumaneki kwivenkile yamayeza asemthethweni, ayinalo igama okanye uphawu olucacileyo, ipakishwe ngendlela engaqhelekanga okanye engenazo iinkcukacha zolwazi, ibhengezwa njengelisebenza ngokukhawuleza kakhulu kunamanye. Linentengo ephantsi kakhulu kunezinye, alinayo imvume ebhalwe South African Health Products Regulatory Authority. Ukuba kukho uthandabuzo ngcono ubuze ugqirha.

Hayi, iinkonzo zomlilo azisoloko zifika ngokukhawuleza ematyotyombeni. Oku kubangelwa ziindlela ezingacacanga, ukuxinana kwezakhiwo, ukuswela amanzi okanye izixhobo ezifanelekileyo kunye nokungabikho kweendawo zokudlula ngokukhululekileyo kwiindawo ezixineneyo.

Ndiza kuxelela abaphathi ngalo mbandela. Ndicele uncedo lokufumana amayeza ngokukhawulezaa, ndinike ingcebiso kubagulayo ngendlela yokuzikhathalela okwethutyana kwaye ndikhuthaze abasebenzi ukuba balawule izinto ngcono kwikamva.

Amayeza angengawo angabangela ukuba abantu babe nezifo ezinzima okanye bafe. Abanye babe nezifo ezinjengentloko ebuhlungu, isicanucanu kunye nokunganyamezeleki.

Ndingamamela ngobubele, ndisebenzise amazwi acacileyo, ndimnike imbeko. Ndimbuze imibuzo ngokucacileyo, ndiqinisekise ukuba uyavuma ukuqhubeka kwaye ndimbonelele ngendawo ekhuselekileyo nengathathi hlangothi yokuthetha.

Kuxhomekeke kwisimo sakhe, kodwa umntu wokumgcina endlini unokumnika ukhathalelo olungcono noluthe ngqo. Ngelixa ekhaya labantu abadala efumana uncedo lwezempilo noluntu, kodwa kunokungabikho ukunyaniseka kokhathalelo lomntu ngamnye.

Ubundlobongela obusekelwe kwisini buxhaphakile eMzantsi Afrika ngenxa yenkcubeko enceda amadoda alawule, ukungalingani kwamandla, ukungaqhelani nemithetho kunye nokungabikho kwemfundo nolawulo olungqongqo. Ukuze lutshintshe kufuneka utshintsho kwimfundo, inkcubeko nemithetho.

Abantu bayifihla kuba boyika ukugxekwa, imiphumo emibi okanye bathemba ukuba izinto ziza kulunga. Abanye abanalo uncedo olufikelelekayo nolukhuselekileyo.

Ezinye iinkonzo ezifumaneka kwizibhedlele zikarhulumente ziquka ukuqinisekisa ukukhulelwa nokhathalelo lwabakhulelweyo, ukunyuswa kwezempilo nolwazi ngendlela zokuzikhusela, uncedo lwengqondo nokuqondiswa, uhlolo lwegazi kunye nezinye iimvamvanyo. Amayeza ezifo ezinganyangekiyo ezifana neswekile okanye isifo sentliziyo. Ezi nkonzo zinintsi zimahala okanye zibiza kancinci.

Ngethuba lobhubane weCOVID-nineteen ndadibana nomntu engaphakathi evenkileni engayinxibanga imaski. Ndasondela ngobubele ndathi, uxolo kodwa kule ndawo kufuneka sinxibe iimaski ukuze sikhusele thina nabanye. Waqala wangandikhathaleli kodwa ekugqibeleni wathi, kulungile bendingayiqondi ukuba kuseyimfuneko waza wayinxiba. Ndavuya ukuba ndathetha ngendlela enesidima nengenzi ngxabano.

Ewe, urhulumente ubonelela ngemibutho yenkxaso kodwa ayisoloko yanele okanye ifikelela kuwo wonke umntu. Abanye abantu basaswele ulwazi, izibonelelo okanye amayeza ingakumbi kwiindawo ezisemaphandleni. Kufuneka kuphuculwe ukufikelela kunye nokwazisa uluntu ngakumbi.

Ndingathetha naye ngobubele ndimchazele inzuzo yeepilisi, ndimphakamisele ezinye iindlela, ndimxhase. Ndincokole nosapho okanye ingcali. Injongo kukumnceda abone ukuba ukwamkela uncedo akuko kubonisa ubuthathaka, sisigqibo esomeleza impilo yakhe nengqondo.

Uxinezelelo lwengqondo kumadoda alubonisi bunkenenkene. Ukuwaphula amabala fundisa uluntu ngempilo yengqondo, amadoda adumileyo makathethe ngesifo, yakha amaqela enkxaso, bonisa ukuba ukucela uncedo akubonisi buthathaka, xhasa amadoda ekhaya.